Ku tirhisa mimpimo ya mpfula loko swihahampfhuka swi famba emahlweni hi ri xihahampfhuka swi katsa ku tlanga ka rivala ra mimpimo ya mpfula loko rivala ri khoma swihahampfhuka leswi fika emahlweni ku nga humelela ku kokela ku tlula ka misava eka swihahampfhuka ku tirha ka nsimu ya gravatational force misava hinkwayo yi na nsimu wa gravational loko swihahampfhuka swi famba hi ndhawu leyi nga rivaleni ra nsimu swi koka ku nga ri karhi swi famba hindlela leyinene loko swi hlangana ku koka kun'wana ni kun'wana ka gravational kun'wana swi endla leswaku swihahampfhuka leswi landzelaka swi kokela.

Ndzi vona swi nga fanelanga kambe naswona mabazi na mona ya na ntikelo loko swi fika eka timhaka ta diesel hikokwalaho ka ku va diesel yi tlakusiwa lembe ni lembe se swi va ni ntikelo ka loko muchayeri a fane a chela diesel-e kumbe n'winyi wa bazi hikokwalaho mabazi ma tlakuseriwa ku mali yo hakela lembe na lembe kambe leswi a swi sasekanga eka vakhandziyi hikuva vakhandziyi va ta cinca swo famba hi swona va nga ha khandziyi mabazi leswi nga ta endla leswaku bindzu ra mabazi ri nga ha vi ni vanhu.

Ndzi vona swi nga tshamisekanga leswaku vana va xikolo ku va vona van'wani lava tlurisaku van'wani va vana patu hikokwalaho ka ku va loko vona va kha va tlurisa van'wani patu na vona va nga ha va ka khombo ra ku va va tlumbiwa hi timovha xikan'we no leta ku fika exikolweni hikokwalaho ka ku va loko va kha va tlurisa van'wani va na patu na vona nkarhi wa vona wu le ku bekeni kutani va leta ku fika exikolweni.

Loko ndzo yiveriwa e xikanyakanya ndza ha endla vutiolori ndzi nga vutisa van'wani va vanhu va lava nga kona kwala kusuhi leswaku a ku na lweyi a nga vona munhu lwa nga yiva xikanyakanya xa mina kutani loko ndzi nga n'wi kumi loyi a nga yena a nga xi teka loko swi fanerile ndzi nga ya emaphoriseni ndzi ya pfula nandzu wa ku yiveriwa xikanyakanya.

Loko ndzi famba hi milenge ekusuhi na mapatu ndzi ta tiyisisa leswaku a ndzi fambi ndlela yin'we xikan'we na laha timovha ti fambaka hi kona ndzi ta famba hi tlhelo hala tlhelo ka layini lowa xitshopani ku tiyisisa leswaku timovha ti nga humi epatwini ti ni tlumba.

Ndzi nga tivisa Khensani leswaku tanihiloko a lava ku yisa n'wana wa yena eka riendzo dyondzo eka xifundza xin'wana naswona ndzi nga n'wi bye leswaku a ya lomu mabazi ma rhwalaka kona a fika a vutisa hi ta ntsengo leswaku loko bazi ri suka eka xifundza xin'wana ri ya eka xin'wana ku laveka ntsengo wa mali muni na koho kusuka kona ku ya emahlweni ku fambiwa hi bazi kumbe i ta la swin'wani swo khandziya ku ya emahlweni a kota ku n'wi nyika mali leyi nga ringanela riendzo ra yena.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku a rhangi a gugula leswaku bazi leri thikithi leri a lavaka ku xava rona i ra bazi rihi naswona a kambisisa ndhawu leyi a yaka ka yona leswaku bazi leri a lavaka ku ri khandziya ri ta n'wi fikisa laha a yaka kona naswona ntsengo wa mathikithi ya kona i mali muni na leswaku bazi ra kona ri famba siku rihi na nkarhi wa kona leswaku va n'wi pfumelela ku ya hi leswi yena a swi lavisaka swona a nge se sungula ku xava.

Ku famba hi bazi navusiku swi hlayisekile kambe swi nga tlhe swi va ni khombo hikokwalaho ka ku va loko i ya chika bazi ri yima exitichini ntsena la i nga ta chika na kona swa ndleka ku va ku ri hava vanhu kambe mafambelo ya bazi ya hlayisekile hikuva loko i khandziya bazi i ta chika laha i yaka kona ku nga vangi nchumu xo ku kanganyisa endleleni.

Tanihi muchayeri wo famba wo dirayivha bazi kumbe muchayeri wo dirayivha bazi ro famba mpfhuka wo leha ndzi nga kombela eka vakhandziyi leswaku ndzi kombela ku yini yima egarage kutani ndzi endlela swintsongo ndzi kota ku wisa a ndzhaka ka nkarhi se ndzi sungurisa riendzo ra mina.